Ngokubona kwami kubalulekile ukuthi abantu abadala bathole isaphulelo uma begibela amabhasi. Okokuqala, imali abayiholayo esuka kuhulumeni ayiyiningi kakhulu, ekubeni kule mali kumele bathenge ukudla, bathenge izimpahla zokwembatha, banake abazukulu abantu abadala.

Uma kade nginohambo olude ngebhasi oluya eGoli uma ngifika e-Phakhi Steshi ngithola ukuthi izikhwama zami azisekho enqoleni, izinyathelo engingazithatha ukwazisa umshayeli webhasi kanye nabasizi bakhe ukuba bangibhekele kahle izimpahla zami.

Indima engicabanga ukuthi ezokuthutha zomphakathi zingayibamba ekukhuthazeni ukubandakanywa komphakathi, kanye nokunciphisa isizungu kubantu abadala. Ukuthi i-taxi association ikhuthaze abantu abadala ukuba ibahambise emagrawundini ukuba beyothamela imidlalo, okanye beyothamela imigidi banikele mahhala ukuze isizungu nesithukuthezi kubantu abadala sizophela.

Izithuthi zomphakathi zingahlolwa ngokuthi kubizwe u-operation shanela, amaphoyisa lawo ezemigaqo ahlola izimoto zonke ezihamba emgaqweni ukuthi zinazo yini izidingo ezifanele zokuthi ziyalayishe izaguga ezindaweni zasemakhaya.

Izinzuzo zokusebenzisa ama-shuttle njengezokuthutha zomphakathi kubantu abadala, ukuthi abantu abadala bayasizakala uma beyolanda amaphilisi emaklinikhi basheshe bathole ukugibela ama-shuttle abamikise eklinikhi, akwazi futhi ukubalanda bangahambi isikhathi eside. Kanjalo noma beya emiholweni besebenzisa ama-shuttle abantu abadala kuyabalekelela lokho ukuthi bangahambi begibela amatekisi, bahambe ekuseni beyoma olayini. Ama-shuttle enza izinto zibe lula kubantu abadala.